Mhaka leyi ya ku va vakhegula va tshamisiwa eka ndhawu ya vuhlayiseki handle to tshama na vana va vona kaya, ndzi vona yi ri kahle swinene. Hikuva eka ndhawu yo fana na ku va va tshama eka ndhawu ya vuhlayisi, va kota ku va va kuma mpfuno, va kuma ku hlayiseka kutlula loko va tshama na vana va vona kaya. Hikuva vana va vona kaya, va nga ha va va ri va ri van'wani va lava va dyondzaka xikolo, kumbe va ri van'wana lava tirhaka, va ri van'wana lava va pfukaka va endla swin'wana ku va va support-a kumbe ku va va ti hanyisa. Leswi swi endla leswaku va nga kumi mpfuno lowo helela kusuka eka vanhu. So ndzi vona swi fanerile kumbe swi ri kahle ku va vakhegula va kuma mpfuno eka .

Tanihi n'wana wa kokwani Mashele, ndzi vona swi ri kahle ku va kokwani Mashele va ya eka ndhawu ya vuhlayiselo. Ku va swi nga kavanyeti vukati bya hina, na ku va swi nga kavanyeti mitirho ya hina. Ku va va pfumala munhu wo va hlayisa, wo va swekela, wo va tlhogomela. Hikuva nsati na vana na mina hi pfuka hi ya entirhweni, vana va ya exikolweni. Kokwani Mashele va sala voxe, va ta tsandzeka ku va va ti yisa exihambekelweni kumbe va ti endlela swakudya. Leswi swi nga ha endlaka ku va sala va vaviseka hi nga ri kona. So swi kahle ku va va ya eka ndhawu ya vuhlayiselo.

Nkoka wo va na muhlayisi loko se ni dyuharile hi lowu. Mudyuhari mianakanyo ya yena ya koma swinene, u hatla a rivala, wa tsandzeka ku famba, kumbe u tsandzeka na ku ti endlela swakudya. So loko munhu a ri na muhlayisi loko se a dyuharile, swi pfuna leswaku a kota ku endleriwa swakudya, na ku kota ku fikelela ku endleriwa swilo leswi a nga swi kotiki loko a ri yexe hi yexe.

Manana, ndzi yi ka n'wina ndzi vona swi ri kahle leswaku kokwana va ya eka ndhawu ya vuhlayiselo. Hikuva n'wina mi pfuka mi ya entirhweni, mina ndzi pfuka ndzi ya exikolweni. Va sala va ri voxe va tsandzeka ku ti endlela swakudya, kumbe ku ti yisa exihambukelweni. Leswi swi endla leswaku va sala va nga hlayisekanga. Va nga ha ringeta ku ti endlela swakudya, va sala va ti hisa kumbe va rivala ku va va va phula swo karhi eka xo swekela, leswi nga ta endla leswaku ku va na ndzilo. Tanihi leswi vanhu vakulu va hatlaka ku rivala. Leswi swi ta pfuna swinene ku va hi va yisa eka ndhawu ya vuhlayiselo, ku va va kuma vuhlayiseki kona. Laha va nga ta tlhogomeriwa hi vahlayisi hi tindlela to hambanahambana.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simekiweke ekaya, i ku fana na swakudya, ku hlambisa, na ku tlhogomela ku va mukhegula a kuma maphilisi ya yena hi nkarhi, na ku va mukhegula a kota ku va a nyikiwa nkarhi wa ku tsakisa miehleketo ku fana na ku va a tlanga ni vakhegula van'wana, ku kota ku va va endla leswi swi swi va tsundzuxaka xikhale swi endlaka ku va tshama va tsakile.

Munhu loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i manana. Kambe tanihi xiyimo xa masiku lawa, vamanana va tirha, va tatana na vona va tirha, vana va ya exikolweni. Leswi swi endla leswaku kaya ku sala ku va ku ri hava vukorhokeri. Hikokwalaho swa fanela na ku va ku thoriwa munhu loyi a endlaka vukorhokeri bya le.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi ndzindzakhombo loko ekaya va kotile ku va va tinghenelerisa eka swo fana na ndzindzakhombo.

I ku va va kota ku sweka, ku kota ku kukula, na ku kota ku hlantswa swiambalo, na ku swi ayina, xikan'we ni ku hlambisa vadyuhari.

Ndzi tiyisekisa hikuva ndzi n'wi vona a va a hlayisekile, a va a basile, a etlela a dyile, na ku va ndzi n'wi vona a tsakile. Loko a tsakile swi komba leswaku wa tsaka hi vukorhokeri lebyi a byi kumaka.

Ti tindlela leti nga kona ta vukorhokeri bya ku wisa loko vahlayisi va mindyangu va ha lava ku wisa, i ku va ku hlantswa timpahla, ku hlantswiwa swivangelo swa swakudya, ku kulumakiwa kumbe ku kukula endlwini, na ku va ku swekiwa.

Muphakeri wa ntiyiso wa le kaya la tshembekaka ndzi nga n'wi hlawula hi ku va ndzi sungula ndzi xiyisisa matikhomelo ya yena. Ndzi langutisa ni le kaya laha a humaka kona, ndzi langutisa ni vana va yena leswi a va khomisaka xiswona.

Ndzi nga ha vula leswaku vukorhokeri bya le kaya bya antswa ku tlula vukorhokeri bya va bya le kaya ra vadyuhari. Ndza pfumela hikuva vukorhokeri bya le kaya ra vadyuhari, mudyuhari u va a nga tshami ni ndyangu wa yena, u va a nga voni vana va yena kumbe vatukulu va yena. Kambe bya le kaya byi kahle hikuva mudyuhari u kota ku va a vona vatukulu va yena ni ndyangu wa yena hi masiku hinkwawo. Na ku va a kota ku tlanga ni vatukulu va yena hi masiku hinkwawo.

Ndzi nga ha xiyisisa hi ku fana na ku va ni hlayela maphilisi, na ku va ni endla leswaku ni va vona va nwa maphilisi ya vona hi nkarhi, hi masiku hinkwawo ndzi ri kusuhi.

Hi mhaka ya home based care ni vona yi fanerile hi mukhuva lowu ndzi twisisa leswaku home based care yi pfuneta vadyuhari ku va va kuma kaya ra ra vuhlayiselo hi ku hambanahambana vadyuhari van'wani va phaka maphilisi vadyuhari van'wana va tsandzeka ku famba vadyuhari van'wana va tsandzeka ku tihlambisa kumbe ku tihlayisa vona hi voxe leswi swi endla leswaku vadyuhari va hunguta ntshikelelo eka vana va vona ku va va ya eka ndhawu yo fana na home based care.

Vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo hikuva va tsandzeka ku titirhela va tsandzeka ku tiendlela swa vona a ka ha ri na lexi va nga xi endlaka hikuva matimba ya vona se ma va ma herile va va va dyuharile hi ndlela le ya ku na ku ehleketa a va ha swi koti ka ha ri hava mulungu kumbe munhu loyi a nga va tholaka ku va va tirha eka vona leswi swi endla leswaku va kuma mali kusuka eka.

Lexi ndzi nga xi endlaka tanihi nhloko ya muti leswaku vadyuhari va kuma vuhlayiseko na ku khomeka kahle emutini wa mina i ku va ndzi thola munhu loyi a nga va tirhelaka kumbe ku va hlayisa munhu loyi a lavaka ntirho a nga tirhiku i ku va a va swekela ku va hlambisa ku vatsundzuxa nkarhi wa vona wa ku no wa ku nwa maphilisi na ku va endlela migingirikogingiriko leyin'wani va tsandzekaka ku yi endla.

Ndzi vona swi ri kahle ku va mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende leswi swi endla leswaku va hunguta vukhamba na ku va va hunguta nhlupheko eka tiko ra Afrika-Dzongavanhu va kota ku fikelela ku navela ka vona na ku va va etlela va .

Hi ku langutisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga ndzi vona mali ya social grant yi nga ringanelanga hikuva ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi endla mali yo tala yi na mali yo tala mali yo tala yi helela eka vukungundzwani yi helela eka vanhu lava nyikiwaka tithendara va endla vukungundzwana. Leswi swi endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi nga kuli na ku va mali ya social grant yi va leyitsongo leswi a swi fanerile leswaku yi va yi engeteriwa kumbe hi ti-percent leti ti nga endlaka fifty.

Titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle byi hambene na vukorhokeri bya le matiko ya le madorobeni hi mukhuva lowu titliliniki ta le matikoxikaya a ku na madokodela hi ku hetiseka madokodela ya kumeka exibedhlele ntsena loko muvabyi a ta a khomekile ku fanele ku foneliwa ambulense kusuka exibedhlele yi ta n'wi teka leswi swi endlaka leswaku muvabyi a nga ha hi siya ambulense yi nga se fika.

Mfumo lexi wu nga xi endlaka leswaku vanhu lava humaka matikoxikaya va kota ku fikelela vukorhokeri lebyinene bya swa rihanyo i ku va wu engetelela madokodela tliliniki yin'wana na yin'wana yi va yi ri na dokodela leri ri tirhaka ri nga ri na swipimelo nakona tliliniki yin'wana na yin'wana yi va yi ri na ambulense leyi yi kotaka ku rhwala muvabyi loko a khomekile eka tliliniki yeleyo ku tlula ku va tliliniki yi fonela ambulense kusuka eka eka xibedhlele xi ambulense ya ha teka tiawara kumbe nkarhi wo leha ku va yi fikelela ku va yi teka muvabyi.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka i ku va va vanhu kumbe vaakatiko va kuma ku pfuneka ekusuhi ku tlula ku va va ya eka ndhawu ya le kule va ya kuma ku pfuneka kona. Maphilisi yo fana na mukhuhlwani ku pandziwa ka nhloko swivavi swin'wana na swin'wana leswi swi lavaka ti-mobile clinic swa olova.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi leswi swi endla leswaku va kuma vutshunguri hi xihatla swi nga teki nkarhi ku va va kuma vutshunguri leswi swi nga endlaka leswaku swi va nxungeto eka vutomi bya vona.

Lexi ndzi nga xi endlaka loko makwerhu wa mina a vabya ambulense yi hlwela ku fika i ku va ndzi lava xo famba mina hi nexe ndzi hlanganisa ambulense ni makwerhu wa mina emovheni. Leswi swi olovisa ku va ambulense yi teka nkarhi ku va yi fika kumbe ni nga foneli ambulense ku va yi ta yi ta ku teka makwerhu wa mina ndzi lava xo famba xi heleketa makwavo exibedhlele.

Leswi swi endlaka leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika loko ku endleke nghozi yo karhi emagondzweni i ku va swibedhlele swi va swi ri kule ni vanhu kumbe vaaki leswi swi endla leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika hikuva ndhawu leyi ti va ka ti ya ka yona yi va yi ri kule swinene leswi i ku pfumaleka ka swibedhlele swa le kusuhi kumbe titliliniki ta le kusuhi ni maphorisa ya le kusuhi.

Tindlela leti nga tirhisiwaka ku hlohlotelo vanhu ku amukela na ku landzelela treatment ya mavabyi ya AIDS i ku va ku kumeka ti-therapist vanhu lava va kotaka ku tshungula miehleketo vanhu lava kotaka ku dyondzisa vanhu ku va va amukela swiyimo na ku va va kota ku va va hanya va swi tiva leswaku ka ha ri na rihanyo ku ya emahlweni hambi munhu a ri na vuvabyi bya HIV and AIDS na ku va va kota ku landzelela ti-treatment.

Ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vatshunguri ndzi vona swi nga lulamanga hikuva leswi swi xungeta vu va vutomi bya vaaki kumbe vanhu lava va lavaka vutshunguri hi xihatla. Leswi swi endla na ku va vatirhi lava va tirhaka eka ndhawu yeleyo va tirha va nga kumi nkarhi wa ku wisa hi ku va va taleriwa hi ntirho leswi swi va vangela mavabyi na vona kumbe va tsandzeka ku fikelela leswi va swi lavaka hikuva va tirha mitirho yo tala.

Ntshuxo xa ku papalata ku va va vabyi va wa loko va ha rindzele ku pfuniwa i ku va ku engeteleriwa vapfuni na ku engeteleriwa ndhawu yo pfunela ka yona na ku va vapfuni va kuma swo tshama loko va ta eku pfuniweni leswi swi hunguta nhlayo ya vanhu lava va taka va fika va tshama loko va ha yimerile vutshunguri.